E ne e le ka Moqebelo ha ne ke palame tekesi e ntjha-ntjha, mme mokganni wa tekesi o ne a thabile haholo a sa phetse ho e phumula. Mme o ile a re letsetsa mmino o monate e mong le mong a na le ka hara tekesi ya neng ao thabetse. Tekesi ena e ne le ntjha e nkga hamonate ditulo tsa teng di le maboitjhobotjho. ko hore e ne e le ntle ho tloha ka ntle ho ya ka hare, monga mokganni wa taxi a ntse a re feela ke kopa le se ke be la fedimaka tekesi ya ka e ntjha. Tekesi eo e ne kgahlisa.

Ke batla ho reka koloi e nyane hobane kgwebong ya ka, ke tlo kgona hore ke nke batho ba tlo batla ke ba late mahabona ke ba ise sebakeng seo ba batlang ho ya ho sona ka nako eo ba e batlang. Ha ke qeta koloi e nyenyana ke tlo e sebedisa hore ke late le bana ba sekolo ba batlang di-special.

Ena ke tletleba mabapi le ho hloka bodulo ba moo re ka dulang le le setshireletsi sa ha pula e na nakong eo re ntseng re emetse bese. Mme batho bongata ba itse bona ha ba sa tla ba palama dibese ntlheng ya hore ha ho na setshireletsi nako e pula e na ha ntse ba emetse bese. Mme sena se etsa hore dibese di tlo hloka bapalami ka bongata ka ha ba tlo balehela ditekesing. Mme re re le bapalami ba bese ne re kopa tswetswe hore re fumanelwe ditulo mme ho etsuwe lephephayana moo re tla itshirelletsa ha pula e na le ha letsatsi le tjhesa haholo.

Ditshebeletso tsa di tsa di-ambulance ha di kgotsofatse hohang. Hobane o nka nako e telele o ka letsatsa ambulance-e ka two ya mesong, ambulance e tlo fihla ka seven ya hoseng. Mme senana se etsa hore bakudi ba bangata ba tswafe ho founela di-ambulance. Mme mmuso o ka o ka ntlafatsa boemong bo ka hore o kgothalletse bakganni ba bona ba di-ambulance hore ba se ke ba nka nako e telele ha el e hore ho na le mokudi a founeng a kopa thuso.

Ke ile ka palama tekesi e tletseng haholo e neng e tloha lefatsheng la Senekan, e tla ka mona ka Mmakhwathe. Mme ha o kgotsofatse hohang hobane e utlwisa bohloko ka tsela ya hore o tlo patala tjhelete e felletseng. O patala tjhelete e felletseng empa ha o dula o dula ha bohloko o sa phutholoha, o petetsehile feela o ntso o re ha o ka fihla moo ya moo o yang feela, o tla phutholoha.

Ha sefofane se dieile, o lokela hore o dule o phuthuluhile, o be le mamello, o se ke wa tshoha. Mme dintho tse dieisang sefofane ke ha dinonyana dinonyana di lwana, le tsa bohemo ba lehodimo e leng ha meya e le matla le dipula tse matla. Le batho ba fihlang morao ho nako, le thoto thoto tsa bapalami le mopalami a kulang.

Ho na le bakganni ba kgonang ho tshwara batho ba seng ba hodile hantle, mme ba ba tataise ba ba thuse ho ho Palama. Mme o tla kopana le mokganni e mong a senang mamello Batho ba seng bale baholo, ebe o ntsa omanya nkgono mono a ntsa re nkgono wa mo diehisa ha kgone ho palama tekesi.

Ntate, ha ke sa tsamaya ke lokolohile seterateng ka ha batho ba bangata ba ntshaba ka lebaka la hore o na le sethunya. Mme le batho ha ba sa batla hore e be metswalle ya ka. Jwale ke ne ke botsa hore ntate o ka se kgone hore nakong eo o tsamayang seterateng kapa ka tekesi ya hao, o se ke wa bontsha batho sethunya sa hao, hobane sena se etsa hore le nna batho ba ntshabe ka lebaka la hore o dula o tsamaya ka sethunya o itshireleditse.

Nahana hore bakganni ba Bolt kapa Uber ba lokela hore nakong eo ba lo lata bapalami ba bona. Ha mo ha mopalami a kopa koloi, a kopa hore a tlo latuwa ba lokela hore ba kope mo mopalami a ba romelle senepe sa bukana ya hae ya boitsebiso, le yena moo a tshwerweng bukana ya hae ya tsebiso. Hore e tle e re ha baleha di-address tsa moo a dulang hore e tle re ha sena se ba etsahalla. Be ba kgona ho kgutlela morao, ba kgona ho bona hore na ke mang a neng a kopile hore a latuwe ka nako efeng o dula le hokae.